Urhulumente wenza oku ngokuba ezama ukuncuphisa amanani wabantu okanye wolutsha oluthi losuleleke ziintsholongwane. Uzama ukukhawulelana neemeko ngokuthi afundise abantwana besebancinci ezikolweni, kwaye urhulumente uyayiqonda ukuba amanye amakhaya awayihoyanga into yokufundisa abantwana okanye yokucacisela abantwana ngokubaluleka kokhuseleko xa usabelana ngesondo. Ngako ke urhulumente uzama ngokuba awenze umthwalo ube lula, afundise abantwana. Ngokubafundisa uyabanceda ekubeni bakhuseleke kwaye nenani labantu okanye labantwana, oluchaphazelekayo nolusulelekayo kwiintsholongwane okanye kwizifo, luya lusehla ngokwenza ngolu hlobo.

Isinxibo somntu ongumama okanye sentombazanana asinanto yokwenza nengcinga ekhohlakeleyo yomntu ongutata. Umntwana uvumelekile ukunxiba nakanjani na athanda ngako. Into ebalulekileyo kukuba umntu ongutata okanye umntana oyikwekwe azifundise ukuqonda ukuba laa ndlela umntu ongumama anxibe ngaye ayibhekisanga kuye, nto nje umntu ongumama uzenza, uyazonwabisa ngohlobo anxibe ngalo. Kuyindlela azibonakalisa ngayo ubuyena bakhe. Loo nto ayithethi ukuba umntu ongumama makabe lixhoba lokudlwengulwa nokuxhatshazwa ngenxa yesinxibo sakhe. Akulunganga ukucalucalula abantu ngenxa yendlela abanxiba ngayo.

Ndingazama ukubana ndikhangele umntu kwaba bantu nabo baze apha bazofuna uncedo, ndikhangele umntu ozawukwazi ukuba anditolikele kule nto ndiyifunayo Okanye ndibonise ugqirha okanye unesi ikhadi lomntana lam, lomntana, abone ukuba yintoni endize ngayo. Okanye ukuba ayibhalwanga ekhadini ndibiza umntu.

Kuye kuthi qatha amayeza esiXhosa ngoba amagqirha okanye isangoma, inyanga, onke bonke aba bantu banceda ngokwesiXhosa basebenzisa amayeza esiXhosa afana akhiwayo. Ndingathi ukuba aziziqhamo okanye azizityalo. Ngoko ke kuye kuthi qatha loo nto uba bona awabo amayeza bayawakha bawayela entabeni bayowakha khona.

Ngokoluvo kwam andiqondi ukuba bayawazi umahluko. Ndicinga ukuba abona bantu bawaziyo umahluko ngabantu abasebenza ngawo amayeza okanye abafunde ngawo. Abantu abangafundanga ngawo abakwazi uwubona umehluko phakathi kwamayeza aveliswe ngabenzi kunye nalawo anamagama e-brand.

Ukutya ezikolweni kubaluleke kakhulu ngoba unintsi labantwana oluya ezikolweni luphuma emakhaya lungafumenanga nto esiwa phantsi kwempumlo, ngoko ke ezikolweni baye bafike batye. Loo nto ke iyabanceda nalapha ezifundweni zabo ukuba bakwazi ufunda, babe namandla.

Ndingazama ukuqonda, ingaba ukhona na umntu ongumguquleli onothi aguqule intetha yam nomama lo ukhoyo. Ukuba akekho ndingazama.

Uxinzelelo lwengqondo kukungaphatheki kwengqondo kakuhle. Umzekelo, umntu ohlala ekhathazekile angayazi ukuba yintoni isizathu, okanye umntu ohlala unexhala ngento ezawukwenzeka okanye ngento angayaziyo.

Ukufika kwam ezilalini ndaqaphela into yokuba kuyakhawulezwa, uyancedakala msinya. Uyafola, uchaze into oze ngayo. Ungalindanga nemizuzu mingaphi ukube sowuboniswa ke igumbi ozawuncedakala kuyo. Kwelaa gumbi ukhuselelekile, akukho mntu uye ayazi into eqhubekayo phakathi kwakho nenesi okanye nogqirha lo uthetha ngaye. Umntu ongaphandle okanye umntu ozihambelayo, akukho nto ayivayo uba kwenzeka ntoni ngoba igumbi enikulo likhuselekile kakhulu. Wandule ukuthi xa wawugqiba ufumane amayeza aza kunceda kule nto uze ngayo, ufumane nokuba ubuye ukwenzele uzokwenza ulandelelo lwale nto uze ngayo ukuba uye waphila na okanye usaphinda udinga uncedo oluthe vetshe.

Ndingakhathazeka kakhulu ngoba ukuvaleleka iinyanga ezilishumi elinesine kulixesha elide kakhulu ngoba uye uphoswe zizinto ezininzi ezenzekayo elizweni for ixesha , into engangonyaka.

Le ngxaki ingasonjululwa ngokuba urhulumente azame ukuba akhuphe imali engaphezulu kunale ebeyikhupha okanye azame ukubambisana namafama anothi ancede kwizityalo apho ke ngoku kungazuthengwa kakhulu, kuzawuthathwa izityalo kwiindawo ngeendawo. Endaweni yoba zithengwe, kuzosetyenziswa zona for uphekela abantwana.

Ukusebenzisa naliphi na iyeza ungakhange uqale kugqirha buyingozi ngoba awulazi eli yeza iziphumo zalo ziza kuba yintoni na. Ii-side effects zinobungozi kakhulu xa usebenzisa iyeza ongalaziyo.

Ndingaqasha umntu osisinyi esinye naye, umntu oyindoda okufundeleyo okanye otreyinelweyo ukuba ancede abantu abakwimeko efana nale katata. Ngolo hlobo ke uzawuqinisekisa ukuba uphatheka kakuhle ngandlela zonke.

Mama, ndiza kunceda. Ndizawuzama ukukhangela ikhaya elilungileyo ngoba ndiyakuva nokuba ndiyayiqonda ukuba unesithukuthezi apho, uwedwa. Okanye ndizozama uba ufumane ikhaya labantu abadala.

Kuzofuneka ndimfunele i-psychologist, umntu okanye ugqirha wengqondo. Ugqirha apho azawumvavanya ajonge imeko yakhe, azamane noncedana naye. Nam ke ndiza kuzama ukuzifundisa ngokokuba uncedwa kanjani umntu okule meko ukwenzela nam ndingabi sisizathu sokuba abe kule meko akuyo, ndizame ukuzitshintsha nam. Ndizame ukutshintsha imeko yalapha ekhaya ukuze ikhawulelana naye nokuphila kwakhe.

Mamela ke mntanam, mna ndicebisa ukuba uthethe nabo abazali bakho, ubahlalise phantsi. Ubize omnye umntu wasefemelini yakho omdalana noba ngumakazi wakho okanye ukuba usisi, ukhona usisi wakho omdala ubize nokuba nguye. Uqale uxelele yena, wandule ubachophisa phantsi nomnye umntu wesithathu, ubaxelele. Wenzela uba akusapote lo mntu uze naye azame ukuandastendisa nabazali bakho bangacaphuki kakhulu. Okanye ke ukuba uyoyisakala, ungabiza nam, ndinganguye umntu wesithathu.

Abafundi bavumelekile ukuba nazo iimfihlo zabo ngoba ukungabi namfihlo kuye kudale iingxaki ezininzi. Ngamanye amaxesha abanye abafundi okanye abanye ootishala baye bayithathe into yomfundi bahlekise ngayo, ingabi ingamphathi kakuhle omnye umntana. Ngoko ke kungcono ukuba umntana abe nazo iimfihlo ezithile ezizezakhe nangona ephakathi esikolweni.

Uluntu ludinga ukuba lufundiswe ngokwendlela gawulayo ofumaneka ngakhona ngoba abantu abanintsi banengcinga enye yendlela eyosulelana ngayo ugawulayo. Abayazi ukuba ugawulayo usuleleka ngeendlela ezinintsi ezahlukeneyo ngaphandle kokwabelana ngesondo. Bafuna ukufundiswa nendlela yokuba batrite abanye abantu kangcono.